Go tshameka metshameko ya e-sports go ka nna tsela e e monate ya go itlosa bodutu ka gonne o kgona go tshameka le batho mo lefatsheng lotlhe le fa lo sa kopane ka sebele. E tlhola botsala jo bontšha e ruta team work le bokgoni jwa go dira ka bonako, gape ke motshameko ka gonne o tshwanetse go ikatisa, go nna le leano le go leka go fenya baagisane. Le fa o le boitlosobodutu gape o ka fetoga tiro mo bathong ba bangwe ka gonne e-sports jaanong ke kgwebo e e kgolo, ke kamoo e le motshameko le boitlosobodutu ka nako e le nngwe.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

Fa o rata metshameko e e nang le kgaisano e e tseneletseng o ka leka League of Legends kgotsa ka gonne e tlhoka team work le maano a mantle, gape o ka leka Rocket League fa o batla sengwe se se kgatlhisang se se kopanya ball le dikoloi, kgotsa night ka gonne e na le tiro, strategy le kagisano, kgaisano e nnyane ya metshameko. Metshameko eno yotlhe e a kgatlha ebile ka go ruta bokgoni jwa sebele jwa kgaisano.

Mo nakong ya gompieno didiriswa tsa se ileketeroniki jaaka mehala ya smart phone, di-console le di-computer di fetotse tsela e metshameko e tshamekiwang ka yone. Go na le metshameko e mentsi e kgonang go tshamekiwa online mme seo se dira gore batho ba tshameke le baagisane kgotsa ditsala mo lefelong le lengwe le le lengwe, didiriswa tseno di dira gore metshameko e nne le ditshwantsho tse di matlhotlhotlhapelo, mmino o kgatlhisang le maitemogelo a kgethegileng a a dirang gore metshameko e nne botoka le go gapa batho ba bantsi, ka jalo metshameko ya gompieno e kgatlha thata ka ntlha ya thekenoloji.

Se ke se ratang thata ka metshameko ya se ileketeroniki ke gore ke ka kgona go tshameka le batho ba ba farologaneng mo lefatsheng lotlhe le fa re sa kopane, gape metshameko e fenya kgaisano e kgatlhisang e dira gore motho a akanye ka manno a ithute bokgoni jo bošwa mme a itlosa bodutu. Ke rata gape gore metshameko e nne le ditshwantsho tse di matlhotlhotlhapelo le mmino tse di dirang gore go tshameka go nne monate le go gapa maikutlo.

Fa motho a batla go tshameka motshameko mo internet o tlhoka mogala kgotsa khomputara e na leng internet, data e e lekaneng le akhaonto fa motshameko o e tlhoka. Metshameko ya mo internet e e tumileng ke jaaka Fortnite, PUBG mobile, Call of Duty, League of Legends le Minecraft. Metshameko eno e ratiwa thata ka gonne e a kgatlhisa e na le kgaisano, mme o kgona go tshamekiwa le batho ba bangwe mo lefatsheng lotlhe.

Fa o tshameka motshameko wa mo inthaneteng o sa kgaotse go ka nna le mathata a bophelo jo bo jaaka boroko jo bo sa lekanyediwang, matlhoko a tlhogo le go latlhegelwa ke nako ya dithuto kgotsa tiro. Mme gape go ka ama maikutlo ka gonne go nna mo dikgaisanong go baka stress kgatlhego e ntsi. Motshameko wa me wa mmamoratwa ke wa Fortnight gonne o na le kgaisano, strategy le ditshwantsho tse di kgatlhisang tse di dirang gore go tshameka go nne monate.